Fa ne ke ka kopana le motho yo itseng ka forex, ne ke ka mo botsa dipotso gore forex e ke eng, se bereka jang, nka ikgolaganya le eng, gore le nna ke kgone go itse gore forex e bereka jang, le gore ditšhelete di tsamaya jang. Tsamaiso ya ditšhelete go ya ka forex e yang, gonne go gontsi go e leng gore o ka ithuta gone mo go direng forex. Mme ke ntse ke lebeletse le ditlamorago tsa yone, gore a ke selo se e leng gore se ka etsa gore ke jewe madi, kapa ke selo se e leng gore se ka etsa gore ke atlege.

First home subsidy e dira ka tsela ya gore motho o e leng gore ke gone a thomang go reka ntlo, a ka kgona go kry-a thuso gore a kgone go kry-a ntlo ntle le go patela madi a e leng gore a mantsi. A ka kgona go kry-a thuso mo pusong, ya kgona gore ga a kry-ile ntlo, yalo ntlo e seke ya mo imela ga e patela. Mme go na le tšhelete e e leng gore tshwanetse a e duele, mme government-e or-e puso e duela madi a mangwe. And ga go le yalo, ga imelesege ka go duela ntlo kgwedi le kgwedi, gonne puso e kgona go mo thusa.

Ke bona go se maleba gore NSFAS e kgetholole bana go ya ka gore batsadi ba bone ba bereka, gonne batsadi ba lebagane le dilo tse dintsi tse e leng gore ga ba go tse, ba sala ba sena madi a e leng gore a ka kgona go tsenya bana dikolo. Ka seo, ke bona go sa nna pila gore NSFAS e kgetholole bana ka gore ikonomi ya rona ga ya itekanela. Seo se raya gore le batsadi ga ba gole madi a e leng gore a ka kgona gore a ise bana dikolong. Ka seo, nna ne ke bona go sa nna pila gore NSFAS e kgetholole bana.

Ga o batla go tswalela akhaonto ya go boloka madi, tshwanetse o ikopanya le ko o butseng akhaonto ko teng, mme o ba tlhalosetse gore o batla go tswala akhaonto. Bona ba tla go thusa go e tswala akhaonto mme seo go kry-a se diriwa ke gore akhaonto e tsaya madi a mantsi ga kgwedi e fela, a di-services. Ka seo, batho ba bantsi ba iphitlhela ba batla go tswala akhaonto. Se se maleba se o ka se dirang ga o batla go tswala akhaonto ke gore o ye ko bankeng, o bue le bone, mme ba tla go thusa go tswala akhaonto. Ga e le gore ba ka kgona go fokotsa madi a ba go tselang yone ka kgwedi, o ka kgona go bua le bone ba go thusa.

Ditlhwatlhwa tsa madi di ama kgwebo ya boditšhaba ka ditsela tse di farologaneng. Ga ranta e tsepame, batho ba kgona go kry-a dijo le tseo ba se tlhokang ka tsela e e sa ba ameng jalo. Mme ga ranta e sa dire sentle, dilo di a tura, batho ga ba kgone go fitlhelela se ba se tlhokang, ga ba kgone go reka dilo le dijo di a tura. Ba kgone o kry-a dilo ka tlhwatlhwa e ko tlase, mme seo se re ama ba botlhe gonne ga ranta e sa dire pila, dilo di a nna turi for rona ba botlhe.